Ndi vhona hu si vhuḓifari ha vhuḓi vhune vhu nga bvelela ngauri mitambo tshiṅwe tshifhinga i ya kona u vha i kho gudisa ṅwana kutshilele na vhathu i ya vha i kho sumbedza na zwori tshiṅwe tshifhinga vhutshiloni ri a wana thuso kha vhaṅwe sa mutambo wo no tonga wa bola, bola u nga si i tambe u woṱhe u tea u vha u na thimu. Musi hu tshi kho tambiwa hanefho bolani ya hone hu tea u vha hu na u pfhana, hu tea u vha hu na nyambedzano vhakati ha vhatambi na lufuno futhi.

Ndi vhona zwi tshi kona u sika tshikhala tshilapfhu kana zwikhala zwinzhi zwa mishumo kha vhaswa ngauri vhaswa vha a kona u tholiwa zwezwo zwa tshifhinga nyana zwa khonṱhiraka uri vha kone u vha vha kho thusa nga kha yeneyo mitambo.

Ndi ngari hu na mbekanyamushumo dzo no nga vho phalaphala vho vhembe fm ndi mbekanyamushumo dzine dzi a thusa u thusa vhukuma kha mafhungo haya a zwa mitambo.

Arali ndo vha ndi na vhuḓifhinduleli hovho ha uri ndi kone u khetha uri zwikoloni hu vhe na mbekanyamushumo na nne ndo vha ndi tshi nga tenda uri tshikoloni hu vhe na dzi mbekanyamushumo, ngauri mbekanyamushumo ndi dzone dzine dza dovha hafhu dza ṱuṱuwedza uri vhana vhane a vhaho kha zwa mitambo vha dzhenelele kana vha ḓi dzhenise kha zwa mitambo.

Nṋe ndi ngari a hu ngo vhuya ha vha na phambano musi ndi kha ḓivha tshikoloni ngauri ndovha ndi muthu ane nda funa zwa zwa mitambo vhukuma.

Nṋe ndi vhona zwo fanela uri hu fhaṱiwe zwiṱediamu uri zwi kone u thusa vhadzulapo vha nga tsini zwi kone u thusa vhana uri vha aluwe vha tshi kho ḓivha mitambo kana zwi kone u wana taḽente dza vhaṅwe vhana vha dzi wanela hanefho kha tshetsho .

Vhaswa nṋe ndi vhona uri vha nga thusa nga u, kharali hu na zwiambaro zwa mitambo vha tea u vha khamusi tshiṅwe tshifhinga arali vha hone khamusi vha zwi kuvha arali hu na zwithu zwo no nga vho zwiṅwe zwishumiswa vho zwa, zwa nthuni zwa, zwa mitambo vha tea u vha vha kho zwi ṱhogomela musi vha hone vha si na mishumo ya tshikolo.

Nṋe ndi ngari zwa mitambo zwi thusa zwi tshi ḓa kha sia ḽa ḽa mutsiko u ya hangwa nga mathada ane wa vha nao musi u kha mutambo wa vha wo sedzana na mutambo une wa khou tamba nga tshetsho tshifhinga na mbilaelo u nga sivhe wo vhilaela na tshithu na tshithihi, ngauri iwe u ḓovha wo fokhasa kha uri u kone u vha muthu wa, mukundi kana u kone u vha muthu ane kho wina.

Zwo ka, zwo kwama tshenzhemo yanga ya u gudiswa nga murahu ha musi ndo hadzima muṅwe zwishumiswa zwa mutambo a lenga u zwi vhuisa hu no uri nṋe ndovha ndi kho ṱoḓa u zwi shumisa musi ndi tshi ya u guda.

Nḓila ya khwine ine ra nga kuvhangana kana u kuvhanganya masheleni a uri a kone u shuma kha kha, kha, kha, kha mita, kha mutambo muswa ri nga kuvhangana masheleni nga u humbela dzi donation kha zwiimiswa, kha dzikereke kha vho ramabindu vhane vha dzula hanefha vhuponi hanga.

Ndi vhona mitambo i khwine ngauri musi vhaswa vho sedzana na mitambo kana musi vhaswa vha busy na mitambo vha vha ṱutshela zwithu zwinzhi zwa zwiṱaraṱani zwo no nga zwidzidzivhadzi na zwikambi, tshiṅwe tshifhinga zwine zwi nga vha sia vha tshi vho homboka vhathu kana vha tshi vho dzhena miḓini ya vhathu zwi songo fanela vha dzhia zwithu zwa vhathu, ngauri wo soko dzula hu vha hu si na zwiṅwe zwine ha nga pfhi wo lavhelesana khazwo vha vha kho to ḓi vhaisa mitakalo fhedzi.

Thikhedzo ine nda nga amba uri vhagudi vha ya i ṱhoga ndi thikhedzo ine ya nga i bva kha vhabebi kha vhabebi vha vhagudiswa uri vhabebi vha vhagudiswa vha dzule fhasi mahayani na vhana vhavho vha zame u vha fha ngeletshedzo uri musi vha tshi gudisiwa vha ṱhonifhe vha gudisi vhavho. Zwiṅwe hafhu ndi musi hu tshu ngapfhi hu kho vha na, nama, nama, na madzangano ane angapfhi a ya ya zwikolo a ya ya fhethu a khwi zwikoloni a laya vhana a vha khwinifhadza kha kutshilele kwavho kwa musi vha tshikoloni.

Tshumelo dzine nda ngari ndo vhona dzi tshi khou ṱoḓea ndi tshumelo dzine dzanga musi hu tshi vuliwa tshifhaṱo ho vha ho tea kana ho vha ho funa hovha na u ṅwaliswa ha vhaswa vha hanefha vhuponi vhane vha kona na mitambo ine ya ḓovha i kho itiwa hanefha tshifhaṱoni itsho vha tshi kho ḓi nwalisa hanefho nga tshetsho tshifhinga tsha musi hu tshi kho vuliwa tshetsho tshifhaṱo.

Nṋe ndi ngari hu nga engedziwa nga mannḓa mutambo wa bokisini, wa bokisini, ngauri hoyu mutambo ya bokisini ndi mutambo une vhathu a vha u dzhieli nzhele. Hu na vhana vhane vha ya kona u, u, u, u ita zwa bokisini, fhedzi vha sia vha tshi kho zwi shumisa nnḓa vha tshi kho huvhadza vhaṅwe vhana zwino kharali zwa nga engedziwa kha mbekanyamushumo ya tshikolo ndi vhona zwi tshi nga naka uri havho vhana vhane vha vha na mpho ya u lwa bokisini vha to dzhiiwa vha ye vha lwe bokisini lwo fanelaho hone lu re mulayoni.

Ezwo ndi vhona zwi tshi kwama vhaswa nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri vhunzhi ha vhaswa vhukoni havho vhu sala vhu tshi vho phaḓalala, kana vhunzhi ha vhaswa ndi vhona vhukoni havho vhu sala vhu si tsha shumisisiwa zwone ngauri vha kho kundelwa masheleni.

Nṋe ndi vhona mitambo i tshi kha ḓivha na mushumo munzhi vhukuma kha vhana vhane vho ḓi imisela u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo fhedzi ha mashudu mavhi kha vhana vhane vha vha vha songo ḓi imisela kana vha vha vha khoto kombetshedziwa mahayani uri vha ite zwa mitambo hu si a husina tshine ha nga pfhi mitambo i kho vha thusa ngatsho.

Mutambi ane nda mu funesa kha bola ya milenzhe ndi nga ri ndi ndi messi, ngauri u tamba bola ine ya vha uri tshiṅwe tshifhinga ivhe na na muhumbulo nga ngomu, u vha a khou tamba bola yavhuḓi yo dzikaho a huna tshikoro tshine a ri o fara bola a tshi humpa kha mitambo minzhi.

Kha sia ḽa mitambo a huna thimu ine ndi nga ri ndi a i takalela kana ndi a i funa, nga malugana na uri nṋe a thi muthu wa u tevhelela mitambo kana u ṱalela mitambo.

Sia ḽine ndi nga ri vhathu vha nga ḽi shumisa musi vha khou anḓadza mishumo ya hone yavho, ndi mafhungo a kana ndi mafhungo a u a u ya kha kha dzi midiya, kana ndi mafhungo a uya kha kha zwi anḓadza mafhungo zwingaho vho watsapu, vho Facebooku, ndi yone nḓila ine nda vhona i ya vhuḓi kha u ri vha anḓadze mafhungo avho.

Tshine nda takalela u tshi ita nga tshifhinga tshanga tsho awela, ndi mafhungo a uri ndi vhe ndi kho lungisa ndo dzula henefho hayani zwithu zwi ngaho vho dzi laptopo, dzi founu, ndi zwone zwithu zwine ndi nga ri ndi a takalela u zwi ita nga tshifhinga tshanga tsho awela, zwi vha zwi khou ruza mu humbulo wanga ndi khou awedza muhumbulo nga zwezwo.

Ndi vhona vhaswa vhanzhi vhasa kho dzhiela nṱha mafhungo a u ita nyonyoloso, ngauri vhuponi hanga huna fhethu hune havha na mudavhi fhedzi thi thu vhona vhaswa vha tshi ḓa nga vhunzhi kha musi nga matsheloni vha tshi kho ḓi ita nyonyoloso kana nga tshitamba vha tshi kho ḓi ita nyonyoloso.

Mitambo ine ya itiwa nnḓa ine ya ntakadza, ndi mitambo ine yanga mafhungo a u rea khovhe, nga uri havha hu na mbuyelo ine vhathu vha khou i wana ine ya vha zwiḽiwa kana vhanwe vha ḓo vula bindu nga.

Thimu ine nda i funesa ya bola ya milenzhe ndi thimu i ngaho vho mamelodi sundowns, ngauri ndi thimu ine ya vha i tshi khou tamba fhano kha shango ḽa hayani nahone itshi kho u vha na u wina zwiphuga.

Ndi nga ri khumbulelo yanga uya nga vhaswa arali vho kundelwa u ita nyonyoloso, vha vha na mitakalo i si ya vhuḓi malwadze manzhi a kona u swikelela khavho.

Ee, ndi nga ri ndi vhona vha tshi tovhelela maitele a u tamba vha tshi sielisana, ngauri huṋe ndavha ndi hone hanefha hayani wa vha hu na vhana vha tshi kho tamba hone vha tshi tamba vha tshi sielisana.

Zwiṱori zwa musi zwi zwine ndo no vhuya nda zwi ṱalutshedza, ndi dzingano, ndi zwi dende, ndo no vhuya nda zwi ṱalutshedza musi ndi tshi khou aluwa.

Ee ndi vhona i tshi vha thusa vhukuma kha u fhaṱa vhukonani ngauri musi zwezwi vha tshi khou tamba hu avha na na dzi thimu musi vha tshi khou tamba, zwa thusa uri hu vhe na vhukonani kana na u anḓana na u ṱanganedza futhi kha zwezwo zwine vha khou ta .

Mitambo ine nda vhona itshi leludza nyonyoloso kha mivhili ya vhathu ndi mitambo i ngaho bola, netiboḽo, u gidima, dzi olimpiki dzedzi, ndi yone mitambo ye nda vhona itshi nga i vha i tshi kho ita nyonyoloso nga kha vhathu.

Mitambo ine vha na vhuponi hanga vha i tamba, ndi mitambo i ngaho dzi dzi dzi bola dzine dza vhidziwa upfi tshi bobobo, na na dzi uḽu, na na na na na tshi swaṱe.

Ee, ndi vhona huna phambano vhukuma ngauri, vhana vha ngeno mahayani vha tshi tamba vha tamba vha tshi khou ṱangana zwiṱaraṱani fhethu hune ha vha uri vha kone u vha na vhukonani, fhedzi vha dzi ḓoroboni vha tamba vha tshi khou tamba dzinḓuni dzavho mahayani vha tshi kho tambisa dzi thoyi

Ee, zwikolo zwa vhuponi ha hashu zwi a kona u pfumbudza vhana nga malugana na mitambo ngauri hu na thero ine ya vhidziwa u pfi L.O, life skill, ine wa vha na tshifhinga tshine vhana vha bvisiwa vha isiwa mudavhini vha vha vha khou tamba mitambo.

Mitambo minwe ine nda i nda i takalela ya nda ndi mitambo ine yanga hoki, ndi mitambo na rugby ndi mitambo ine nda i takalela ine yavha i kho tambiwa nnḓa.

Tsireledzo ine ndi nga ri vhathu vha ḓi wane vha tshi kho ya hikini ndi nga zwifhinga zwa dzi mvula, ndi nga ri ndi musi hu na vha linda tsireledzo na dzi ambulance dzo dzula dzi tsini, u itela uri arali ha nga huvhala muṅwe a kone u wana thuso u ṱavhanya.

Vhu bindudzi ha ndi iṅwe nḓila ya u ya ya khwine ya u ita masheleni fhano Afrika Tshipembe, ngauri musi vhathu vha na vhubindudzi vha a kona uri masheleni avho avhe a sa kho to bva avhe a tshi kho to dzhena hone a tshi khou dzhena a na manwe masheleni ane a vhidziwa upfhi phurofithi.